Nna ke intjhafatsa ka tsona ha ke di shebile leqhepheng le nepahetseng la ditaba. Kapaneng mohlomong e hlahisitswe le ditabeng, ba e buile le ditabeng. Ke bona le mona ho maqephe ana a teng. Hape hore e fosahetse, ke e bone e hlahisitswe ke motho empa motho eno a ikentse motho. Ese yena motho eno e leng motho enwa a mo beileng mon. So ka nako e nngwe o bone mono hore e fosahetse. Ba papasha ntho tse fosahetseng tseo batho ba sa di tsebeng, tseo di sa tsebisahaleng, empa bona ba . Empa ha e le nnete, e tla bua leqepheng, e phethe e bue le ditabeng, o phethe oe utlwe hape le mothong e mong hape, eseng ena eno feela.

Malome, ka bona o halefile ka nthwena ya hore ditaba ha di sa tswa haholo koranteng. Empa ke batla nna o theolle matshwafo, ke tlo o bontsha ebile ke o ruta ka tsela ena e ntjha ya technology rona batho ba batjha e re e sebedisang ho etsa, ho sheba ditaba ebile e re tsebisa le ditaba tse tla etsahala. Re kena mona ho internet-e, re sheba leqephe lena la ditaba. Mona bao hlahisetsa ntho e nngwe, le e nngwe, le e nngwe le e nngwe. Dipapadi, bao hlaisetse ditaba tse etsahalang Afrika Borwa, bao hlaisetse dipapadi bao kaofela ee. Ebile mona wa kgona le ho e etsa mona founung hore e nne eo hopotse, ha ho hlaha ditaba hape e phethe eo hopotse.

Nna ke re, ke re ho betere ho utlwa ditaba koranteng hobane ho di utlwa di seterateng, o tlo e utlwa ae bua ka tsela enana, hosane e se bua ka tsela enana, hosane e mong e se bua ka tsela ena, ha se ntho e one e kopanang. Empa ha oe utlwa koranteng, koranteng e tla hlaha ka tsela yane. Le ha o phetha hape ka mora dilemo, kapa ka mora letsatsi, kapa ka mora dibeke o tlo fumana story sane tse se dutse ka hona tsela eo, ka yona tsela eo. Ha se fetohe, ha ba se se jwalo ka ha se le jwalo. Jwale koranta e betere ho feta ditaba tsena tse hobane motho ha tshepahale. Motho o bua ena empa ene sa etsahala ka tsela ena, athe na etsahetse ka tsela ena. E mong ae bue ka tsela ena, athe ene etsahetse ka tsela ena, ene sa etsahala ka tsela ena. Athe koranta wa tseba ke ntho oe fumaneng, oe balang tjena o ikutlwelang wena ka bo wena.

Nna ke nahana ke hore ke batho ba ipatlelang sa ho ja. O tsebe re iphedisa ka tsela tse ngata, so le nna ena ke nahana ke tsela e nngwe ya bona ya hore ba ipatlele sa ho ja. Ee, teng ha se ntho e ntle ya hore o fane ka ditaba tsa motho. O fumane tse ding ne di le, atametse mothong, ona sa batle di tsebahale. Empa bitsong la hore se di tswile di se di tsejwa ke batho ba bang. Ee, di tla rekiswa wabo. Di rekiswe a fumane tjhelete wa utlwa, so le yena o shebetse pokothong ya hae. So nna ha ke bone e le nthwe ntle but ke bona, bona ba etsa ntho e ntle because Ke tsela ya ho phedisana, ba iphedisang ka teng. Ha ba tshwane le ha ba tshwara batho poho, ha ba tshwane le ha ba sa etse .